Mathata e leng hore ba ba kopana le ona ke ho re, mohlomong dikuku tse leng hore ba tlabe ba di entse, ke dikuku tse leng hore batho ba bang ba tlabe ba sa di rate. Ka matsatsi a mang mathata e ba ka shebanang le ona ke hore e bang ba ba rekisetsa batho ka sekoloto, batho ba bang ha ba kgone hore ba ba patale ka nako. E nngwe o ka e ba shebanang le yona, mohlomong ke ha dikuku di nkile nako e telele haholo di dutse ho bona di sa rekwe.

Kgwebo e ke nahanang ho etsa kgwebo ya ho rekisa dijo kantle ho stadium. Hobaneng, hobane ka nako yane ya kgefutso, batho ba tlo tswa ka hare ho ho stadium mme ba lo batla dijo. Mme nna ke tla be ke le teng sebakeng seo ke ba rekisetsa dijo. Mme ba je ba kgore ba seke ba ya ba lo reka dijo hole kwana ba di reke haufinyane polaka monana.

Ho ba le entseng hore Afrika Borwa ho se ke hwa ba le sehlopha se leng hore se kene ho tsena tsa e-Sport World Cup Twenty-twenty-four. Ke hobane dihlopha di ne di sa sebetse hantle moo e leng hore di ne di tlametse hore di sebetsa hantle. Hore di tsebe hore di phunyelletse ho fihlella ho World Cup. Mme se entseng haholo ke hore dihlopha ha di a kgona ho phunyelletsa ho fihla ho World Cup. Mme ke sona se leng hore se entse ho sekebe hwaba di sehlopha se nkang tlhodisano.

Tse ka etsang hore papadi ya ho sesa Afrika Borwa eo e hule batho ba tswang mose. Ke hore papadi ena e lokela hore e tle e tshehetswe haholo ke lefapha ka tsa ditjhelete. Mme e tle qalwe mona dikolong moo e leng hore bana ba ba hola teng mme bana ba e ratisiswe. Mme ha ba qeta ho e ratisiswe bana, ho be le di tlhodisano tse ngata mme ha di tlhodisano di di teng. E be papadi ena jwale e tla bapatswa mane di-television-eng mo eleng hore bane ba mose ba tla e bona. Mme ba tle ba meme bana ba mose ba tlo tla ba shebella se ka ho rona ka mona, ba tle ba tsebe ho tsetela.

Ke ne ke tla re ho bona motho e mong le mong a etse ntho ae ratang. Ntho ae ratang jwale hona le batho be leng hore ba rata ho bina, empa o tla fumana hore ka nako e nngwe lentswe la ho le monate hantle hore a ka bina. Empa ka baka la hore ke ntho ae ratang, o lo lokela hore a etse. E mong o rata ho tantsha, mme o tla bona hore ha tantshe ka tsela e leng hore o na le tsebo haholo. Empa yona o ya e rata mme o lokela hore atle a etse ntho eo, hore a tle a tsebe hore o ile a thabile haholo.

Ngwaneso, sena seo o se etsang jwale ha se ya loka hohang. Hobaneng jwale o se o tella batswadi ka baka la hore wena o bapala dipapadi tsena tsa e-Sports. Hopola hore dipapadi tsena tsa hao tse o di bapalang ke dipapadi tse leng hore re la ra o tshehetsa o santsane o tla o le monyane o ntso o di bapala, o ntso bapala tse ding. Mme ha o se o le hodimo tjena ha o bolele hore o so qetile ka bophelo. O lokela ke hore o nne o hlomphe baholo ba hao o nenne o hopole hore bana ke batswadi mme e tlo dula e ntse e le batswadi. Tlohela ho etsa tsena tse o di etsang mme o hlomphe.

Ngwanaka lebaka le etsang ke rate papadi ya bolo, ke hobane papadi ya bolo e nhlabollang moya mme ya nthabisa. Mme e etsa hore le ha ke kwatile ketle ke thabela. E mme e etsa hore ke ipotse dipotso ke tle ke ikarabele ke le mong, hobane ka nako e nngwe le bona bana ba ka lebaleng ha ba no kgona ho Nkaraba. Mme seo tlametseng ho se tseba ke hore motho e mong le e mong o na le papadi ya hae, e leng hore o ya e rata. Papadi ya hae e leng hore ha e shebelletse kapa ho a e bapala, o ya thaba mme o lebala ka tsohle tse etsahalang bophelong.

Ke ne ke kopa hore le kgutlise di-game tsa ka. Mme ke a tshepisa hore ke tlo sebetsa ka thata mme ke tlo ba le dinako tse leng hore ke tla be ke di bapala. Dinako tse ding ke tla be ke etse mesebetsi ya ka sekolo, mme dinako tse ding ke tla e be leng hore ke tla be ke di bapala. Be ke tlo etsa bo nnete ba hore ke tlo di bapala fela ka Moqebelo ho tloha ka hora ya boraro ho fihla ka hora ya bohlano. Mme e tlare hara beke ke tla etsa mosebetsi waka wa sekolo. Mme ke seke ka sokodisa ho hang.

Ho ya ka nna ha hona seo ba ka se etsang ho fetisa nako. Hobane ba se ba le baholo mme ba ke ke ba ba kgutlele morao dilemong tse leng hore ba se ba fetile ho tsona.

Batswadi ba ka se etsang hore ho kgothatsa bana. Ke hore batswadi ba lokela hore ba tle ba eme le bana ba bona mme ba ikwetlise le bona. Sena se tla etsa hore bana ba kgothale haholo mme ba bone sena se le molemo hore ba ka se etsa.

Ke tla se etsa hore sehlopha sena se atlehe, tla qala ka hore ke nke bashemane ba seterata sena ka ofela mme ke tle ke ye le bona lebaleng. Re tle re qale jwalo jwalo, mme ke tle ke kope le bona ba bitse ba bang. Mme ka mora nako re tle re tlo kgetha hore ke bo mang ba tlo batla ho ba sehlopheng e le ka nnete, e seng ba tlabe ba tla feela ba kgutla kapa ba ya ba qhoba nako.

Ha re ka se etsang hore bana ba seke ba bapala di-game tsa batho ba baholo. Ke ho re, ho tlametse ho tsebahale hore di-game tsena tse tla be di bapala mona ke tsa batho ba baholo. Mme le bona bana ba tla bona hore ke tsa batho ba baholo mme ba ke ke ba bapala. Mme ba seke ba dumellwa le ho dumellwa hore ba tle ba bapale moo.